Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kuba idatha kwixesha langoku iyabiza kakhulu kwaye ulutsha luphila ngayo.

Ngosuku inoba ndisebenzisa u-two hundred MB. Loo nto ibangelwa kukuba kubo ixesha elinintsi ndilichitha emsebenzini, ixesha lefowuni andibinalo lokuba ndiyisebenzise kakuhle idatha.

Ibhalantsi yam yedatha ndiyijonga kathathu ngosuku. Isizathu kungoba ndifuna ukuhlala ndilindele ukuba ingakanani nokuba ingaphela nini na ndihlale ndizilungiselele.

Ewe, ukuyikhankanya inethiwekhi efikelelekayo nguTelkom. Idatha yakhona ayibizi kakhulu kodwa ama-gigabytes abamaninzi kwaye loo nto incedisa ukuba sikwazi ukusebenzisa i-intanethi ngokufanelekileyo.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kuqala engqondweni yam nguTikTok kuba uTikTok uyandincedisa ukuba ndikwazi kuba ukupholisa ingqondo kwiingcinga nokuba ndityeshele kancinci kwizinto zomhlaba ezihlukumezayo, ndikwazi ukuzihlekisa ngokuba ndibukele kuTikTok.

Ewe, ikhona nguTelkom kuba amaxabiso ayafikeleleka kwaye nee-gigabytes zakhona zininzi kakhulu.

Ewe, yakhe yandiphelela idatha ndingalindelanga. Kodwa ndaba nethamsanqa kuba ndinayo i-banking app, into eyenza kube lula ukuba ndiphinde ndikwazi ukuthenga elinye idatha ngokukhawuleza okudibaniselene nokunxama.

I-gigabyte enye yedatha ayanelanga ngenyanga kuba kwixesha langoku sisebenzisa i-intanethi kwaye izinto ezininzi zisebenzisa idatha. Ukuchitha isithukuthezi ndisichithela kwi-intanethi ngokuba ndidlale izinto ezifana noFacebook ooTikTok, loo nto iyalisebenzisa idatha ngamandla.

Into enokwenziwa ukuze idatha ifikeleleke kuye wonke umntu apha eMzantsi Afrika kukuba uRhulumente ehlise amaxabiso edatha nokuba avule neendawo apho abantu bazokwazi ukufumana iiWi-Fi zasimahla kunye nezicwangciso zenkxasomali.

Into yokuqala endingayenza ndingayisebenzisa kwangoko kwizinto ezibalulekileyo ndithenge okanye iphakheyiji encinci endiyaziyo ukuba ndiza kuyisebenzisa. Okanye ndikhethe iphakheyiji engaphelelwayo ukuze ndingachithi imali.

Molo, mhlobo wam. Ndicela undincede undithengele idatha encinci ngoku kuba iphele ngophanyazo le bendinayo ndisazama ukugqibezela umsebenzi wesikolo. Eyi, kodwa ke nyhani la maxabiso edatha aphezulu kakhulu kweli lizwe ngoku kufanelekile ukuba ehle ukuze abafundi bafumane ulwazi lula.

Ngokoluvo lwam amaxabiso okuthengisa idatha apha eMzantsi Afrika aphezulu kakhulu nto leyo ebangela ukuba abantu abaninzi bangakwazi ukufikelela kwi-intanethi rhoqo. Ngokokwam umbono nolwazi kukho imigaqonkqubo efana neeCompetition Act kunye neenkqubo zolawulo ezivela kwi-Independent Communication Authority of South Africa ezijolise ekuqinisekeni kuba amaxabiso edatha ayalingana kwaye akanyuswa ngendlela engafanelekanga.

Ngokuqhelekileyo ndisebenzisa i-data bundles ezingango-ten gig ngenyanga mna. Kwaye ixesha elinintsi ndisebenzisa ukuphanda izinto zesikolo kunye nomsebenzi, ukusebenzisa ii-apps zonxibelelwano ezifana noWhatsApp, uTikTok kunye nokubukela ii-videos kuTikTok.